Batjha ba bona ditsela tsa sejwalejwale tsa ho thibela pelehi e le tsona tse betere, hape e le tsona tse bohlokwa ho feta tsa kgale.

Nna ke bona ntho e le bohlokwa haholo e ba sa re ruting yona ke hore batho ba fapane, ho na le batho ba pelo tse nyane hape ho na le batho ba pelo tse kgolo. Jwale ha seng kaofela re tlo kgona ho hlokomela batho ba pelo tse nyane kapa ba pelo tse kgolo.

Ke ka mo susumetsa hore a ikamanye le mananeo, a nang le batho bao ba leng maemong a hae.

Ke nahana hore ke leano le lokileng haholo. Hape le bohlokwa haholo hobane le tlo kgona ho thusa batho bao ba ke ke beng ba kgona hore ba ye ditliliniking ba late meriyana ka kgwedi le kgwedi. Jwale ha ba tshwere meriana ya dikgwedi tse tshelela, ba tlo kgona hore ba inahanele for sebaka se se telele pele ba ka ya ditliliniking ba yo late meriyana.

Hobane ke motho ya motjha, ke tlo qala ke mo ise ngakeng ya sekgowa pele, ke ka mo isa ngakeng ya setso.

Nna ke nahana hore mehla e fetohile, hobane kereke tsa kajeko ha di sa kgona hore di etse tseo dikereke e tshwanetseng ho di etsa. Kereke tsa kajeko bongata ba tsona se di itjhebetse ditjhelete tsa batho ba tlang kerekeng feela.

Nna ke nahana seo se ka etswang ke ditjhaba hore re hlokomele batho ba tsofetseng. Ditjhaba di ka qala di-organisation-nyana tse nyane ka hara setjhaba sa bona. Di-organisation tseo di nke batjha, di ba rute ho hlokomela batho ba tsofetseng hape le ho ba nahanela, ka mamorao batho bao ba tsofetseng kapa lelapa la bona le tla ntsha seo le kgonang ho se ntsha pokothong, le patale batho bao ba ne ba ntse ba hlokomela batho ba tsofetseng.

Nna ke nahana sena se etswa ke ho sa itlhokomele hantle, hape hore re thibele sena batjha le banna ba banyane ba ka itlhokomela ha ba tswa ho bolotswa sepetleleng, ba latele melao eo ba fuweng ke dingaka tsa bona.

Nna ke nahana ke hobane re le batho ha re tshwane, jwale seo se etsa ho re ho be na le batho ba sa batleng ho nwa dipidisi ho hang maphelong a bona.

Tjhe, ke nahana letsolo lena le ke ke be la kgona ho akaretsa mathata ohle a bophelo a banna, hobane re kopana le mathata a fapaneng jwalo ka banna. Hape a ke ke be a kgona ho akakaretseha ho fihlela motho a ithola a le ka hara ona mathata a leng jwalo.

Nna ke ka ba eletsa hore ba se ke ba reka meriana e tswang ho batho, ba emele meriana eo ba e fuwang sepetlele. Hobane meriana e tswang ho batho ho ka etsahala hore ha se meriana ya mannete, ke meriana ya maikemisetso hore batho ba thole tjhelete.

Nna ke nahana hore mmuso jwalo ka o kgonne ho bona hore ho na le batho ba bangata, dipetleleng ebile le tjhelete ha ya lekana hore e ka kgona ho ba hlokomela kaofela. Ke nahana hore mmuso o tlametse o etse leano la hore o fe dipetlele ditjhelete tse lekaneng hore di kgone ho hlokomela batho bao ba hlokang thuso.

Nna ke nahana hore batsofe ba ka roma bana kapa ditloholo tsa bona, hore di ba latele meriana, dipetleleng le ditliliniking. Kapa mmuso o ka tla ka leano la ho reka dikoloi tse tlo tsamaisang meriana ho batho ba sa kgoneng ho itatela ona dipetlele, kapa batho ba ba tsofetseng, ba sa kgoneng ho itatela meriana ba ka nkuwa, ba isiuwa matlong ao ho dulang batho ba tsofetseng, ba tlo hlokomelwa ke batho ba ileng skolong sa ho hlokomela batsofe.

Nna ke nahana hore mmuso o ka tla ka leano la hore batho ba tsofetseng ba reke dijo, motlakase le metsi ka theko e fatshe.

Mama tjhelete eo o nfileng yona hore ke reke dipidisi tsa hlooho ha ya lekana.

Nna ke bona ke hobane bongata ba batswadi le matitjhere a metseng ha ba kgone ho bua le batjha ka thobalano, hobane ba nahana hore ke ntho e sa lokang ha o bua le yona le batho ba batjha.

Nna ke nka dikeletso ho Social Media, hape ho batho bao ke bonang hore se ba phela bophelo boo nna ke batlang ho bophela. Hobane nke ke be ka kgona ho nka dikeletso ho motho a sa pheleng bophelo boo ke batlang ho bophela.

Tjhe, nna ha ke tsebe letho ka seo, ke nahana hore ha ke tsebe letho ka se ka hobane ha ke so ka ke bala ka sona, kapa ha ke so ka ke utlwa batho ba bua ka sona.

Dumelang batswadi, ne ke batla re lo bua le matitjhere mane sekolong ka taba ya hore ba file bana ba rona di-contraceptive ba sa bua le rona. Ka tseba ba ba file hobane ba batla ho hotle for bona, empa ho no tlamehetse hore ba bue le rona pele. Jwale ne ke batla re ye sekolong mane re lo bua le ona matitjhere.

Ha ke ka bona motho a hlokomelang motsofe a sa mo tshware hantle, ke ka ikutlwa ha bohloko haholo ka mamorao moo ke ka ya sepoleseng. Keyo qoqele sepolesa ka taba eo ke boneng hore sepolesa se tlo kgona hore se thuse motsofe a tswe mothong oo a mo hlokomelang empa a sa mo tshwareng hantle.

Ke ka jwetsa ntate wa ka hore re bitse bakgotsi ba nkgono wa ka hore ba mo tjhakele ka ntlong, a tlo dula fatshe le bona ba qoqe. Mohlomong ka mora ho moo o tla qalella ho taba hape, a be a rata le batho.

Hore ke lokise seemo sena, ke ka nka dipampiri tsa bona tsa hore ba thole meriana dipetlele ka mamorao moo be ke thola koloi, ke ya dipetlele ke ba latela meriana ka bonna.

Se ke nahana hore ha se toboketswe ka ho lekana, hobane batho bohle ha ba hlokomela ka taba ena. Le nna ke le jwalo ne ke sa hlokomela ka taba ena.

Batho ba nwa meriana e seng molaong e ka bakela mmele wa bona mathata a maholo. Ba ka qetella ba hlokofetse kapa seemo sa bona sele maemong a worse ho feta pele.

Ho bohlokwa haholo hore batho ba immeng ba tsamaye ditliliniking, hobane se seng le se seng se ka etseha ho batho ba immeng be ba qetela ba lahlehetswe ke dimpa tsa bona.

Matshwao ao ke wa tsebang ka lefu la kankere, ko kgathala haholo, ke ho lahlehelwa ke kgahleho dijong. Hape letlalo la hao le fetoha mmala.

Sena ke nahana hore se etswa ke di-corruption tse etsahalang dipetleleng. Ditla morao tsena di lematsa batho bao ba hlokang meriana hobane ha ba sa thole meriana ya bona, ba qetelletse ba kula haholo.

Eya, ka pono ya ka. Batho ba tshwerweng ke HIV kapa AIDS ba tshwarwa hantle ditliliniking le dipetlele. Hobane matsatsing a ileng a feta ke ile ka felehetsa mokgotsi wa ka a nang le HIV hore a yo lata dipidisi tsa hae sepetlele, ke ile ka bona ba mo tshwara hantle.

Nna ke eletsa hore mmuso o fumane basebetsi ba lekaneng for ditliliniki le dipetlele, hore mathata a tjena ha wa hlaha a tlo kgona ho rarolleha ka sepiti.

Nna ke nahana hore batjha ba kajeno ba na le dipelo tse nyane, ke ka ho ba sa kgoneng ho hlokomela batho ba baholo.

Ka etsa moetlo wa badimo, ke ba kopa hore kopa ba ntshireletse hore ke ska ya tjhankaneng jwalo ka batho ba heso, hape ke ke ile ka ba kopa hore ba ntshireletse hore ntho tse mpe tsa lefatshe dibapale hole le ho nna. Be ke rapela Modimo haholo.

Ho ya ka nna, ke bona budget ya dikolo e fokola haholo hore e ka etsetsa bana dijo tse nang le phepo kamehla. Jwale ke bona ho le molemo haholo hore dikolo di be na le ditshimo mo di tlo kotulang teng, meroho le dijo tse ding tse fapaneng tse tholahalang tshimong.

Nna ke bona motho e mong le mong a na le tokelo ya hore a kgolwe seo a se batlang. Bao ba kgolang hore ya ba sebeletsa ho lokile, mohlomong ya ba sebeletsa batho bao ba kgolang hore ha e ba sebelletse ho lokile le teng, mohlomong ha eba sebelletse.